A moholo se ke wa tshoha hona ke mofuta ehlile o nepahetseng haholoholo wa sejwalejwale. Ha o sa hloka karete ya hao moholo, ha o sa hloka hore o nno o eme di-line tse telele kwana di-ATM-ng kwana. Ka tsela ena fela, tjhelete ya hao o e thola hona mona fonofonong ya hao. Jwale ntho e tlo etsahala, ha tjhelete o e thola fonofonong e tlotla le nomoro. Nomoro e ke nomoro e tsamaellanang le wena feela, haho mo nomoro ena e leng teng hape. Hore jwale nomoro ena ya hao e sekebe ya sebediswa hampe, kapa o sekebe wa utswetswa. Re tlo fa le dinomoro tse ding tsa sephiri tse tsejwang ke wena feela.

Hohang, tjhelete eo o e tholang ya UIF ehlile ha e lekane. Teng haele hore o lahlehelwa ke mosebetsi, o ne o na le mabaka le ditlhoko tse ngata. Le ha e le nnete, ke eno wa e thola e tla thusa thusa kae, o tla kgona ho thola dijo for dikgwedinyana tse mmalwa tse tse pedi. Empa ha se tjhelete e lekaneng hore o ka phela ka yona. O tlo tlameha hore ha o ntso o e thola, kgwedi ya pele o e thola jwalo, o hlo o mathe, o mathe, o batlane le mosebetsi.

Bonnete ba taba mona lapeng mona atjhe, ehlile se re na le dilemo tse mmalwa kapa ehlile ke re tse ngata haholo re sa ntshe di-premium tsa di-insurance. Re ile ra tlohella ka lona lebaka la hore re ne re ntsha tjhelete, re e ntsha e be dilemo di ya feta, ha hona bothata bo hlahang. Ee, jwale tjheleteng ya rona e ntse e tsamaya feela e ntse e bokellana, e ya bokellane e ba ngata mono. Ha re kgone le ho e ntsha. Jwale re ile ra kgetha hore ho bobebe empe rona tjhelete enana e ne re tlamehile re ise kwala di-insurance-ng kwana re nke rona re mpe re ikisetse yona bankeng. Ebe banka e ntse e hula kgwedi le kgwedi, kgwedi le kgwedi. Hore mohlang mathata a hlaha, re tsebe hore re llela banka.

Atjhe, ho hlakola pin ya ka ho hang ha ke nke metsotso. ha esale ke le motho a marangrang hore ke hlakole pin, ke tlo tlameha hore ke tsamaye ke ye bankeng kwana ba lo netefatsa hore ke nna ehlile motho ya batlang ho hlakola pin ena. Ebe ha se ba netefaditse hore ke nna e ka nka metsotso e ka bang leshome kapa ona metso e mehlano ha se nako e telele hakaalo, empa nkekebe ka kgona ho e etsa ke le mong.

Ke tlo kopa le tsebe hore ntlo e hang le e reka, e tlo tlameha hore e be ntlo ya bobedi ba lona. E kekebe yaba ntlo ya motho a le mong e le hore le reka le le babedi. Jwale re tlo tlameha hore bobedi ba lona re shebe re shebisise ditsela tseo hore le sebedisa tjhelete ka tsona. Re bone hore ha le na dikoloto na, kapa dikoloto tsa lona di eme hantle. Ebe jwale re tla nka qeto hee hore re a di thusa ho le fa tjhelete ya ho reka ntlo ena. Kapa le ke le le nke nako le lokisa taba ya lona ya ditjhelete.